Ke papadi ya ditebele, wrestle. Re ka sheba na e ka tliswa jwang mona Afrika Borwa. Re ka sheba dipalopalo tsa batho ba e thabelang, e be ra sheba na ke dipalo tse kae tsa batho ba e thabelang hore na wrestle e ka tliswa. E be re ha re qeta ho di sheba ho kaba le monyetla wa hore re ka e tlisa mona Afrika Borwa e tlo bapalwa le teng. Ho ba tla be e le batho ba ba ngata ba e thabelang.

Eya ho bohlokwa ho sebetsa ka sehlopha. Hobane ha re sebetsa ka sehlopha, re kgonang ho tla ka maano a fapa fapaneng. Qetellong ya dintho ebe re qeteletse, re hlotse ntho eo ka maano ao a rona.

Tjhe, o ka se kgonahale. Hobane sekolo se elelletswe hore se senyehetswe haholo. Ke hona ke bona batho ba tlang ba hlaha dikolong tse ding. Ke ka hoo sekolo se se se sa batle batho ba tlang ho ikwetlisa le rona hoba se elelletswe hore se se senyehetswe haholo.

Bana ha ba tshwanela ho rekelwa difounu ba ntse ba le dilemong tse tlase. Hobane ha bana taba le dipapadi le papadi, ba se ba shebile fela difounung. Jwale lebaka ke hore bana ba se ke ba rekelwa di-phone ho hang. Le dikelello tsa bona ha di sa kgona le ho nahana hantle ke di-phone tsena.

Ha ne re ka fuwa monyetla wa ho qala fatshe. Ne nka kgalla ho qala fatshe di-marathon tsa ka ho fitlhela ke lo di qeta di-marathon tsa ka.

Eya, se ile sa hola kantle ho di bapala. Ha ntse re sa bapale. Empa ebile ntse re bonana nako le nako.

Re ka etsa ditlhodisano le dinaha tsa mose, re tlo bapala mona Afrika Borwa. Mme re kgone ho ba hulela ka Afrika, ba tlo bapala ka mona ka Afrika Borwa. Ba bapalle dihlopha tsa ka monana tsa ka Afrika Borwa. Ha re qeta ho etsa tlhodisano le bona, ba ka thabela ho bapala ka mona.

Nna ke rata ho bina ka nako tsohle. Hobane ke hlokometse mona Afrika Borwa, dibini di ngata ebile di ntse di dilemong tse tlase. Ke yona ntho e ke e ratang haholo, ebile ke motlotlo ka bona batho ba binang. Ke nthwena, ke ratang ho ipinela ha ntse ke le ke dutse ke le mong ka nako tsohle.

Bana ba ka, le ka bapala game tse feng tse feng tse le di batlang. Empa le shebe, empa le hlokomele hore na le bapala di-game tse jwang. Ebile le shebe hore ba seka ba le qhekanyetsa ha bonolo.

A ka, a ye difiliting a lo ikwetlisetsa teng. Kapa a ye thoko le matlo kapa yona metsana le metse hore a kgone ho ikwetlisa a le mong a seka a thula bana, kapa bona batho.

Bolo, hobane e etsa masole a mmele a dula a phuthollohile. E etsa le mmele o tiileng. lebaka la hore e etse mmele o tiileng ko etsa o be le sebopeho se setle Yona ra e bapalwa habedi kapa hararo bekeng.

Motjha ya hlolehileng ha ngata bophelong, ha tlameha ho inehela bophelo. A ba sa re ho so fedile ke bophelo. Hobane le ba ba ngata ba tswelletseng pele maphelong a bona. Ba ntse ba fitile hona mona bothateng ba a ntsa a ntsa hloleha. Le bona na ntse ba hloleha empe empa ba ile ba mamella ho fitlhella ba ba ba tswella maphelong a bona.

Ntho e ke ratang ho etsa ha ke phomotse, ke ho matha. Mme ke matha ha mmoho le lelapa leso.

Ho bohlokwa ho bapala. Hobane ho bapala ho tlisa phethoho tse kgolo maphelong a bana. O ka fumana hore nako e nngwe dijo ha diyo ka tlung. Empa ha o ka ya papading, wa fihla wa ipapalla le le ba bang ba metswalle ya hao. O tlo lebala ka ntho tsohle tse tse etsahalang ka tlung. Le ho bapala, hape ho bapala ho bohlokwa o ka qetelletse o iphumane o le dinthong tsa bohlokwa ke papadi tse tla beng o di bapala. O ka fumana o bapala bolo le metswalle ya hao wa qetelletse o tswelelletse ke papadi eo ya bolo.

Ngwanaka, nna botjheng ba ka ne ke rata ho bua ebile ke rata ho ngangisana ebile ke qetelletse ke kene karolong ya debate. Hobane nna le sa le ke le motho ana a rata ho bua haholo ebile ke rata le ho ngangisana le batho. Ka tse ding tsa dintho tsa bo qetelletse ke kene karolong ya debate, e ileng ra tsamaya ya re isa hole re ile mose mawatle. Re debate le ba bang ba makgowa, empa re le ile ntse re ile ra qetelletse re hlotse makgowa. Re tlile ra winne ho hlaha mose le mawatle.